Dibanka di seka-seka gore a ga gona sekolo sepe se o se tsenang, ebile di lebelela gape le gore a ga gona madi ape a o a bonang kgwedi le kgwedi.

Fa o dira tshwetso o tshwanetse go akanyetsa ditshenyegelo, meputso, tshireletso le tsela ya gago ya botshelo. Go bapisa mefuta ya dikarata go thusa gore o bone karata e o go tshwanelang go ya ka gore o a batla go boloka madi kgotsa nnyaa.

Hisetori ya gago ya go adima le se sekoloto sa gago di bontsha gore o tshepegala go duela kgotsa nnyaa. Fa o o duela ka nako o fokotsa sekoloto, mme o nna le hisitori e e botoka, tšhono ya gago ya go amogela karata ya sekoloto e nna kwa godimo.

Tila go kopa karata fa o na le sekoloto se se kwa godimo, fa o na le mathata a ditšhelete a a kwa godimo, go dira gore kopo ya gago e seka ya tsamaya sentle.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto, ke go tlhaloganya gore o tla duela bokae fa o sa duele ka nako e e tshwanetseng.

Batho ba le bantsi ba tla itse ditshwanelo tse ba tshwanetseng go di dira pele ga ba ka dira karata ya ya sekoloto, ebile ba tshwanetse go nna le record e ntseng jang pele fa ba ka dira karata ya sekoloto.

Dilo tse di tsewang tsia ke banka fa o dira sekoloto, ke gore credit score ya gago e tsamaya jang le gore a na o a dumelesegeng gore o ka newa karata ya sekoloto. Mme madi ao kgotsa morokotso o of balwa ka ngwaga le ngwaga, go bontsha gore o kolota madi a kana kang.

Dilo tse di molemo ka overdraft ke tsela ya go fenya mathata a madi a nakwana, ga go tlhoke go ke go dira kopo ya madi e e telele, ga kgona go duela ka bonya mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka fa o dirisa madi a a fetang a o a adimileng, ke palo ya madi e o e duelang go go tlamela madi a o a adimileng, tlhoka fela go adima fa o tlhokega ebile duela ka nako.

Ee, ditshenyegelo di oketsa sekoloto se o se kolotang, go fokotsa madi a o a dirisang go tla fokotsa interest. Madi a magolo a kgoreletsa cash flow ya letsatsi le letsatsi.

Ditsela tse di ka dirisiwang ke go dirisa mokgwa o tlhamaletseng go fokotsa kotsi ya go fetelela limit, buisana le banka, duela ka nako, ithute maemo a tumelano le ditshwanelo tsa gago.

Tirelo ya go ntsha madi mo loetong e thusa go tsamaya le madi a a tlhokegang ka polokego, go fokotsa kotsi ya go tsamaya le cash le go duela ka bonako mo dinageng tse dingwe.

Forex ke polatefomo ya go rekisa le go reka madi a dinaga tse dingwe, mme motho yo o batlang go dirisa forex o tshwanetse go dira akhaonto mme a kgone go rekisa madi ebile a reke madi.

Fa o dirisa forex o kgona go latlhegelwa ke madi otlhe a o tlabeng o a tsentse, jaanong ke gakolola mongwe gore a seke a dirisa forex gonne madi a kgona go tsamaya fela, go sena moputso kgotsa a sa rekwa ke ope.